Nna ke bona go le botlhokwa gore ba ye kwa lefelong la puso gore ba kgone go kry-a thuso ka gonne o kry-a motlhokomedi a sena mothusi mo gae kgotsa e le bana fela. So, go botoka gore ba ka ya kwa batlhokomediwang ko teng le gore le kwa ba tlhaloganyang maemo a ba leng ko teng.

Dilo tse dingwe tse bašwa ba lebaneng le tsone ke gore o kry-a batsofe ba sena batho ba ba ka ba tlhokomelang, o kry-a go sena motho a nang le kitso ka go tlhokomela balwetse le batsofe mara kwa ditirong tsa puso go na le batho ba ba itseng go tlhokomela, ba ba rutile ka go tlhokomela balwetse le batsofe, ba itse le gore ba ka ja dijo tse jang.

Se o tshwanetseng o se itse fa o na le motsofe kwa ntlong, ke gore o tshwanetse o itse dijo tse ba di ratang, dijo tsa setso, dijo tse di itekanetseng mmele, o itse gore o ka ba le mathata ka gonne fa batsofe ba tsofala tlhaloganyo o boela bongwaneng.

Lefapha la setšhaba le dirile gore batho ba seke ba utlwana le taba ya go tlhokomela balwetse ka 'onne bašwa ka bontsi ga ba bona go na le batsofe se ba se naganang ke go ba isa kwa lefapheng la setšhaba.

Puso ya rena e tshwanetse go aga mafapha a le a batsofe ka gonne mafelo a go tlhokomeliwang batsofe ke a mannyane.

Mo lapeng, fa go na le motsofe kgotsa batsofe, ke bona go le kaone fa ba ka ya mafapheng a puso ka gonne kwa go na le metshameko ya bona e ba e dirang, ba na le ditsela tse dintsi tsa go ba dira gore ba ikutlwe ba le kaone le dijo tse ba nang le tsone di kaone. So, fa o na le motsofe mo ntlong bašwa ba tshwanetse go phela maphelo a bona ba seke ba sala morago ka taba ya gore ba tshwanetse go tlhokomela motsofe ka mo ntlong.

Ke nagana gore puso e dirile sentle thata ka gonne ba lemogile gore metse e le mentsi mo Aforika Borwa ga ba kgone go tlhokomela batsofe ba ba felela pelo, bašwa ba tshwanetse go phela maphelo a bone. So, go isa motsofe ko pusong o tla kry-a dilo tse di mo tshwanetseng and-e go na le batho ba patedisang go tlhokomela batsofe.

Ke bona go le hantle ka taba tsa gore batsofe ke batho ba ba need-ang tlhokomelo and-e kwa pusong kwa tlhokomelo ba e kry-a gona ka gonne mo gae mo re ba felela pelo ga re na kitso ka ga bona kitso ka ga bona, ga re itse le gore dijo tse di ba tshwanetseng ke tse dife. So go isa batsofe ko pusong go ka dira gore bašwa ba kgone go tshela matshelo a bone.

Se ke se itseng ka go isa motsofe o tshwanetse go netefatsa gore o tsamaya tleliniki kgotsa doctor ke fa o ka kry-a lekwalo ka go bontsha gore le palelwa ke go tlhokomela molwetse, motsofe o tshwanetse go ya ko pusong.

Se ke se itseng ka malapa, malapa ga a tshwane and-e ga a lekane. Go na le malapa a a kgonang go tlhokomela batsofe kgotsa molwetse ka gonne ba na le dilo tse tsotlhe tse di tlhokegang for go tlhokomela molwetse, so ba lefapha la batlhokomedi ba puso ba dirile gore ba ba senang kitso ka ba kgone go ba tlisa ko teng.

Se ke se itseng ka ga phenšene, o tshwanetse go ba o na le sixty gore o fumane madi a phenšene and-e a ke itse gore go tlile jang gore ba kgethe dingwaga tseo mare ke nagana gore ka sixty motho o tloga a le mogolo a ka se kgone le go bereka.

Ke akanya gore puso e tshwanetse go aga dipetlele tse dintsi ka gonne go ba botoka go lata motsofe ko sepetlele, dipetlele tsa rena ga di a tlala so puso ya rona e tshwanetse go dira gore e age dipetlele di le ngata le ka mafapha a balwetse a leng batsofe ka gantsi a ba kgone go tsamaya.

Puso ya rona e tshwanetse go dira gore go agiwa dipetlele di le ngata le mafapha a batsofe a le ngata ka gonne nako tse di ntse o kry-a motsofe a palelwa ke go tsamaya go sena ngwana yo a mo tlhokomelang ka mo ntlong kgotsa motho yo a kgonang go mo tlhokomela go dira dilo di nne botoka ka go gore go be le dikoloi tse di ba latang dintlwaneng tsa bone.

Mo ke nnang gona ditleliniki kgotsa dipetlele di kgole le nna, and-e fa o ya tleliniki kgotsa sepetlele o kry-a go na le di-line di le ngata o ka tsena kajeno, o ka tsena early in the morning until five o ile tleliniking. So, ke nagana gore kwa ke nnang gona gone go batlega ditleliniki le dipetlele tse dintsi kgotsa tse di leng gaufi le nna.